Batho ba heso, jwalo ka ha le tseba hore ho na le meriana ya mekokotelo, ntho e tlamehileng le e tsebe haholoholo ke hore, meriana ya nnete e na le letshwao le lekgubedu hodimo mane le bontshang hore ke moriana wa nnete, mme e seng ya nnete ha e na letho, ha e na letshwao. Le ka molomong ha o e nwa, ha e tshwane le ena e leng ya nnete.

Mme wa ka, tsatsi la kajeno ke qadile ho ya kliniking e ka phela motseng wa rona. Re dudisitswe ka ntle, re fotse line letsatsi le letelele, re tjheswa ke letsatsi, ebile ba sa ba kulang haholo, ba sa kgoneng le ho ema di-line tse telele. Ya ba ha ba bula kliniki, ba bula e late, ba re dudisa baoki ba teng ba ntse ba ya hodimo le tlase, ba etsa diteye, ba sa thuse batho.

Ke nahana hore dipetlele tsa mmuso di dula di tletse tjena hobane , naheng ena ya rona, ho tletse batho ba bangata ba tswang mafatsheng a kantle. Jwale dipetlele tsa mmuso di dula di tletse hobane ba thola thuso, ba sa patala tjhelete. Ke ka hoo dipetlele tsa mmuso di dulang di tletse.

Ke nahana hore ngwana o kwetliswa ke hore, o tloha a sa hlape seso sa hae hantle ka letswai le kgorofo le metsi a warm.

Jwale ka titjhere, ke tla utlwisisa hore ke tlameha ke bontshe batswadi hore, ho bohlokwa hakakanang hore bana ba tsebe ka ho itshirelletsa le ho tseba le ka tsa thobalano ba sa le banyenyane, ba tsebe ho dula ba itshireleditse, hore ba tsebe ho phela hantle.

Ke nahana hore mmuso o ka etsa hore batho ba kgone ho rera malapa ka yona. Ke tsela ya hore, e kgothatse bana hore ba kgutlele sekolong, bao ba kenang dikolo, ba qete dithuto tsa bona. Mme ba hodileng haholo e ba okolletsa grant. Ba qetileng dikolo e ba fe mesebetsi. Ke nahana ka tsela eo, ho ka ba le phapang e ngata setjhabeng .

Ke nahana hore ha motho a batla ho qala ho bula sekolo sa ho bolotsa, o tlamehile a ye dikolong a yo ithuta ka bophelo bo botle, le hore ha o qeta ho bolotswa, o hlokomela jwang leqeba la hao? Le tsela e lokileng le e hlakileng ya ho etsa dintho tseo kaofela.

Ke nahana hore dibapatswa di tlameha di fediswa, tse tshepisang batho bophelo bo botle, empa e se nnete. Hobane batho ba kgollwa ho tsona, mme ba tlohelle ho nka di meriana e ba tlameileng ba e nke e tla thusang ka bophelo ba bona.

Nka mo eletsa hore a ente bana, hobane ente e bohlokwa. E thusa haholo dikokwanahlokong tse tshwarang bana. E thusa haholo le ho polio, e thusa haholo holoholo hore bakeng sa bophelo ba ngwana bo botle.

Ho ya ka maikutlo aka, ha ho bolele hore motho ha a bollotse, a ka kena dikamanong tsa thobalano a sa itshireletsa. Hoo ho fokotsa hore bolwetsi ba tshwaetso ya HIV e seke ya fihla ho wena ha bobebe, le ditshwaetso tse ding tse amanang le thobalano.

Ke bona tsela ya sekgowa e le yona e betere haholo hobane, e ile ya test-uwa hore e bolokehile ha kakang. And hape dipersente tse ninety nine point nine di bontsha hore, e sebetsa hantle ho feta ya setso.

Nna ke nahana hore ka bobedi di ya sebetsa ho ya ka hore wena o tshwerwe ke lefu le feng, le batlang thusong e feng ya meriana. Ho na le a mang a hlokang meriana ya setso, ho na le a mang a hlokang ya ya sekgowa.

Nna ke bona hore mmuso wa rona o ile wa senya tjhelete e ngata ka vaccine ya covid ninetee. Hobane ha e ya ka ya sebetsa, ho ileng ha batleha hore re hlabe di-booster shots. So ho ya ka nna ke utlwisisa hore ho ila ba tshenyo ya tjhelete hore ho etswe vaccine ya COVID-19.

Ke nahana hore ho tlameha ho etswe, ho hiriwe batho ba bangata ba tla kgonang ho ruta batjha ba ba mahaeng, ba tsebang batsi haholo ka ho thibela pelehi.

Ee, nna ke nahana hore o ka thusa haholo hore dikolong ho jalwe meroho, ebile ke nahana hore budget ya sekolo e lekane haholo hore e ka ho reka dipeo, mme ya hira le batho ba ka jalang. Ba sebetse ditshimong hore bana ba fumane dijo tse nang le phepo, le tse matlafatsang mmele ya bona.

Ee, ke tseba ka bolwetsi ba AIDS, hore Aids ha o so o na le AIDS, ha o fole. Ha ho sa na thuso e ba ka o nehang yona le ha o ka re o nwa meriana. Ha e se e fihletse ho AIDS, kokwanahloko ya AIDS, o wa hlokahala.

Ke nahana hore di-ambulance ha di founelehe ha bonolo hobane di-ambulance di nyenyane. Batho ba kulang kapo batho ba tlohang ba lemetse ba bangata haholo. Jwale mehala e ba mengata e ba busy haholo, ke ka hoo di sa kgoneng ho fumaneha ha bonolo.

Ke nahana hore ke ntho e lokileng hore ba patadiswe le bona, hobane ho na le dipetlele tsa mmuso tse o sa pataleng hohang, tse o fumanang thuso mahala. Ka hobane ba sa batle ho ema nako e telele kapa ba batla thuso e hodimo e maemong a hodimo, ba tlameha ba patale jwalo ka batho ba bang le ba bang. Ba ya dipetlele tsa private hobane ba tseba hore ba na le tjhelete.

Ke nahana hore ke tla reka e meng e tshwanang le yona, hobane e sebetsa ka tsela e tshwanang le eo. E ne ke tlameha ke e fumane kliniking kapa ngakeng.

Ke nahana hore tshebetso ya setso, e sebetsang moo dingaka di sa kgoneng ho fumana hore motho o tloha a kula a tshwerwe ke eng, mme nthwena ke ithutile yona, ka hore ke bone batho mo hae, ntse ba ya dingakeng tsa setso mme ba fumana thuso.

Ke nahana hore batho ba nang le mabenkele ba tlameha ba ba hire kapa bona ba ye dikolong tsa ho Ithuta ho bua ka matsoho, hoo ho tla qoba hore batho ba nang le bofokodi ba ho se bua, ba sokole.

Nka eletsa SGB ka hore, ho seke ha ba le batho ba rekisang dijo sekolong. Bana ba je fela dijo tse ba phehelwang tsona dikolong, ba seke ba ja dijo tse tswang ka ntle. Nka eletsa le batswadi hore, ba seke ba neha bana ditjhelete ha ba ya dikolong, hobane dikolong ba fumana dijo.